Bafundiswa ukuthi kumele bagane bahambe bayothobela amadoda, okuyinto ehlezi ingafani kumasiko ngamasiko. Amanye amasiko awakukholelwa lokho.

Eminye imibala ingaveza ukuthi intombi isalitshitshi, ayikakaze ithintane nomuntu wesilisa, eminye ingaveza ukuthi intombi iqomile, inesoka njengamanje. So, le mibala ngempela iveza okuningi.

Amadoda ngendlela akhalisa ngayo umndeni, noma alilisa ngayo umndeni, ukuthi avuke ekuseni ahambe ayomba, agubhe umgodi la kuzongcwatshwa khona umuntu oshonile. Abesifazane baya bayolungisa ngokupheka. Iy'ndlela lezi esililisana ngazo noma esikhalisana ngazo.

Insizwa isuke izofakwa esigabeni sobudoda, isuke izoqiniswa ukhakhayi, isuke izokwenziwa ukuba iyinakekele, izazi, iphathe kahle nabantu besifazane. So, iyona into esuke isemqondweni ngalesi sikhathi.

Abesilisa uma kunembuzi, kumele bayibambe, bayinqume, bayihlahlele bakhiphe inyama. Abesifazane-ke sebengayifaka emabhodweni ayo, bayipheke ngendlela efanele. Iyona indlela ekusetshenziswana ngayo.

Amadoda iwona ahlaba inkomo, ayihlahlele, bese ekhipha iyinyama ngokufanele. Lezi ezithathwayo-ke ziyofakwa emsamo, iyona futhi amadoda ayiphekayo, inyama, iwona futhi amadoda ekumele ukuthi ayikhiphe ayabele abantu, ukuze bakwazi ukuyidla. Abesifazane bangaxova nje inhlama yajeqe, ekuyiyona-ke abayinikeza-ke amadoda ukuze ayifake ebhodweni.

Zenza ukuthi laba besizukulwane esisha bagcine sebekhohliwe ukuthi loku kudla kwesintu kwenziwa kanjani. Nangelinye ilanga uma sebefuna ukukwenza, uthole ukuthi abakwazi ukukwenza. Ngakho-ke kumele ukuthi bafundiswe nakuba kukhona ukudla kwaseNtshonalanga kodwa kumele bafundiswe ukwenza ukudla kwesintu.

Basuke bedlulisela izifundo zobudoda, basuke bemfundise umfana ukuthi kuyini ukuba yindoda, ukuhlonipha abesifazane, ukuphatha kahle amakhaya, ukusebenza ngezakhe izandla, ungavilaphi. So, loko kuya, kuya kuyayishintsha-ke impilo yakwaHlongama kwaBiyela.

Abesifazane bangashintshela ekubeni ngabesifazane bengaqeqeshiwe, okungenza ukuthi-ke uma sebebhekana neyinselelo zokuba ngabesifazane, bangakwazi ukumelana nazo, noma bagcine bengakwazi ukuziphatha ngokulindelekile kwabesifazane besiko.

Ngicabanga ukuthi kumele kuhlonishwe indlela yokuphila yalowo muntu odlulile emhlabeni. Uma yena ebephila ngokwesimanjemanje, nendlela futhi ekumele angcwatshwe ngayo, kumele futhi kube indlela yesimanjemanje.

Ukuqeqeshwa kowesifazane usuke eqeqeshelwa iyinselelo zempilo ezayo, okungenzeka ukuthi uma engaqeqeshiwe uyothi uma esibhekana nalezo nselela angazi ukuthi angabhekana nazo kanjani. Ngingameluleka ukuthi akaye ayothekela ulwazi azolisebenzisa ngesikhathi .

Ukudla okuningi kwesintu kuthatha isikhathi ukwenza. Uma singathatha idombolo, komele uxove inhlama, uyilinde, kuyimande uyifaka ebhodweni, nayo futhi ithatha isikhathi. Loku akuhambisani-ke nempilo esheshayo yalesikhathi, ehlezi ijahile isendleleni.

Ubuntu buhambisana nanomyalo kaNkulunkulu uqobo othi, thanda umakhelwane wakho njengaloku uzithanda wena. Akekho umuntu ngaphikisana nalokho, akekho umuntu ekumele ayiphilele yena, umuntu omunye kumele aphilele omunye umuntu.

Uzibona ephumelele, uzibona efinyelele kwisigaba esibalulekile empilweni, akakwazi nokulinda ukuphumela obala abonwe ngabantu ukuthi useyindoda, ukhulile manje.